Ke feela ho sebetsa ditoropong tse kgolo o ka kgona ho ya moo tsatsi le letsatsi o tlo sebetsa.

Ke apare thapo molekane wa hae le hore ho apara thapo e tlo ba nako e kae? Hobane tlamehile ke kgutlele mosebetsing.

Ho ba le baeti ba tswang mafatsheng ana ho ka etsa hore re phehe dijo tsa setso.

Ka bongata ke ha batho ba ithuta ka bo bona. Mme seo se etsa hore bana ba bangata ha ba ile mabollong ba se ke ba bua. Ba bue ka ba se ba shwele, kapa ho etsahetse dintho tse ngata ho bona, kapa ba bue ka mafu a eleng hore ba a thotse hona lebollong.

Kopana le ba phehang dijo tse ka tsela ya sejwale jwale.

Re le batjha re sa etsa ntho tsa kgale hobane ha le dintho tsa jwale-jwale.

Nke re ritela dintho tseo. Re sebedisa ditsela tse ding tse fapafapaneng jwalo ka ho etsa bohobe, ka dishabo nyana tse leng hore ke tsa setso.

Eya, hobane ngwana wa moshemane o hlahile lapeng o ntse a hola-hola hantle. Ke dibeke jwale a le teng. Jwale e ba nako ya hore a . Ha ho tshwane le banyana.

Ke filwe lebitso leo hobane hore ke tlo tlisa kganya maphelong a batswadi ba ka.

Ho no se monate hobane batho ba keke ba thola dijo, ebile ba bang ba tsamaile ba sa ja. Ebile ho ne ho lwanwa.

Ho tswa moo mothong hore yena o tshepa eng? Ebile seo se a se tshepang ho ya ka hore sa mo sebeletsa kapa jwang?

Ho ba monga ntlo e etsa hore o be le melao ya hao. Ebile hwa bontsha moo o tswang teng, wena ho monga ntlo. Ebile o tshwere batho ho dula le bona jwang?

Tjhe, hobane ha o tsebe motho o tla a maikemisetso a feng? Mme re le batho ha re tshwane hobane maikemisetso a batho le ona ha tshwane.

Ke bohobe le malamohodu hobane re kgora ka tsona ho fihlella ha jwale. Di re tshedisa hantle.

Ke ya ho tseba o batho ba bakae? Le horeng batho ke batho ba bakae?

Ke setso ebile re hola re dikobo hobane moo re tswang teng ke di thabeng, ebile hwa bata.

Banna ba lokela ho ba le basadi ba babedi.

Motse setoropong ke ditoropo tsena di dula di hlwekisitswe ka dinako tsohle hobaneng batho ba tswang ba tlo tjhakela setjhaba sa rona tlamehile ba bone moo phelang teng. Ke moo hape ba fihlelang teng ha ba tswa .

Ke ha ho ka etswa papa le seshabo se nkareng ke sa .

Ke setso, mme ha hona ntho e leng goreng re ka e etsa ho fetola setso seo.

Marena a phoso hobane o keke wa fumantshwa setsha sa lefatsheng. Morena wa tulo e itseng o sa hlahe moo.

Ho tsamaya mekete ha ke tswa meketeng. Empa ke e tsamaya ha e le ya, ha e etsuwa ke batho ba lelapa.

Ha se hangata o ka ba tlohellang ho sefifi hobane ba le bantsi ba keruwa ho tlosa sefifi sa batswadi ba rona.

Eya, hobane ba baholo ke nako e telele ba phela. Mme ba ba tshwereng mmuso e ka ba e le batjha ba sa tsebe letho ka tsa bophelo.

Hangata tse qakang ke hore ho ba boima ho kopa thuso moreneng. Ha se ntho e bonolo hobane morena ena o na le pono ya hae hore na ka ke ntwa e dulang e kupa.